Kgotsong. Ke hloka ho tlaleha botlokotsebe seteisheneng sa terene. Ke satswa bona batho ba bang ba utswa seporong moo, mme ke tshwenyehile haholo ka polokeho ya ka, hobane ke nahana hore ba mpone. E ne e le batho ba banna ba bararo, ba apere dibaki tse ntsho ba ikwetse mahlong le molomong ka masela a matsho, ha kea kgona lo bona difahleho tsa bona. Bane ba nka disebediswa dikamoreng tsa polokelo. Eya ntate ho jwalo. Empa e be hoka etsahala hore ke dule ke sa tsejwe? Ke tshwenyehile haholo, ba ka nna ba ntshala morao, and hape ke tshaba hore ha ba ka utlwa hore ke nna a repotileng ka ba tsietsing.

Pele re ka nka leeto le metswalle, re hloka ho batlisisa tshireletseho ya sebaka seo re yang ho sona. Boemo ba lehodimo, marobalo, dipalangwang, mesebetsi, meetlo ya sebaka seno, ditlhoko tsa bophelo bo botle, le mekgwa e dumellanang le tekanyetso. Re hloka dintlha tsena e le ho netefatsa polokeho ya rona le hore re rere ka nepo, re etse diqeto tse nang le tsebo, mme re thehe leeto le monate le nang le tlhompho, le dumellanang le di thahasello le tekanyetso ya motho ka mong.

Ha ke hloka ho kopa thuso ka dipalangwang, ke kgetha pakeng tsa Uber, Bolt-e kapa Ke ipapisitse le boiketlo, ditshenyehelo, le bo teng ba e ngwe ya tsona ha eba ke potlakile, kgetha tshebeletso ka nako e kgutshwane ya ho leta. Ha eba ke le tekanyetso e thata, ke bapisa ditheko e be ke kgetha e theko e tlase. Ke boetse ke nahana ka dintlha le ditlhahlobo tsa bakganni ha mmoho le dikarolo tsa in App, le di papatso tse fanang ka tshebeletso ka Qetellong, ke kgetha, kgetho ya ka itshetlehile ka ditlhoko tsa ka tse kgethehileng le dintho tse tlang pele ka nako eo.

Basebetsi mmoho, ke hlokometse hore ba bang ba lona ba sokola ka dipalangwang ho tla mosebetsing. Ke kopa ho le thusa ka ho le kganna ka koloi ya ka ho tla le ho kgutla mosebetsing. Ke kopa re thehe mokgwa wa ho tsamaisa dikoloi mo ke tla le kgetha teng. Hodimo dibakeng tse kgethilweng, ke kgothaletsa hore re arolelane ditshenyehelo tsa mafura ka mokgwa o lekanang. Ka tsela ena, re keke ra fokotsa ditshenyehelo tsa rona tsa dipalangwang fela, empa hape re tla fokotsa sebaka sa rona sa carbon-e, mananeo le ditifiso, mme re bone hore na re keke ra etsa sena jwalo molemong wa motho e mong le e mong.

Kgotsong ke ne ke kopa ho bua le e mong ka leeto la letsatsi leo ke ileng ka le nka la e mong wa bakganni ba lona. Eya, lebitso la mokganni eo e ne e le John, mme ke ne ke tswa tropong ke ya boemafofaneng. Eya motswadi ah ah, ha hona le lebe, ke ne ke batla fela ho babatsa John-e ka tshebeletso ya hae e kgabane, o ne a na le botswalle haholo a le mekgwa e metle ebile a kganna a sireletsehile. Hela! Ke re o ile a ba a nthusa le ka thotho yaka, hake so bone motho a pelo e ntle ha kalo. Ke lebohile hona ho.

Ho thibela tieho boemakepeng ho ka etswa dintlafatso tse ngatanyana. Taba ya pele, ho kenya tshebetsong mokgwa o nepahetseng wa ho latedisa thepa ho ka thusa ho lekola motsamao wa thepa ka nako ya nnete. Ho feta mo, ho nolofatsa ditshebeletso tsa ho hlakola ditlwaelo le ho fokotsa bolaodi ho ka potlakisa tshebetso. Ho tsetela ho meaho ya sejwale-jwale ya boemakepe, jwalo ka di tse ikemetseng, le ditshebeletso tsa ho sebetsana le dijana, le hona ho ka etsa tshebetso. Ho feta mo, ho ntlafatsa puisano le kgokahanyo dipakeng tsa balaodi ba boemakepe, dikgweli tsa dikepe le bafani ba thepa, di ka thusa ho rarolla mathata ka pele le ho thibela tieho.